Khaedu na tshenzhemo zwine nda nga ṱalutshedza ndi zwa uri ni ya badela dziṅwe dzi mbadelo dzine dza vha nga nnḓa ha tshelede ine na vha ni khou badela nnḓu ngayo u fana na muḽoyara na dzi tshelede dza u transfera.

Ndi vhona i songo khwaṱha tsireledzo ngauri zwa zwino hu kha ḓivha na vhathu vhane vha kha ḓi lingedza u tswa masheleni nga u ita number founu dza ṋu vha shumisa dzone vha a kono u ni tswela masheleni.

Ndo no kwamea ro lindela phoḽisi ya muthu o lovha vhathu ha vha vha phoḽisi vha vha tshi kho ri vha ḓo badela nga murahu ha maḓuvha a fumi iṋa hu nori phoḽisi heyo ri kho tea u i shumisa u vhulunga mufu.

Ndi vhona uri zwi to bva kha uri muthu o shuma tshifhinga tshingafhani mara arali o shuma tshifhinga tshiṱuku u fana na miṅwaha miṱanu mbuyelo dza hone a dzi to vha nzhinzhi lune dzi nga thusa.

Ndi zwidodombedzwa zwo no fana na basa ya muthu yo sumbedza uri o mmbengwa lini, u na miṅwaha mingana, ndi muthu wa wa mufumakadzi kana wa munna naa, uri u ḓo kona u badela naa tshitetimende tsha bannga.

Vha fanelo u wanela thuso kha muvhuso u ya dza u badela dzi transfer fees na dzi ḽoyara nga nṱhani ha uri hu vha hu lwo u thoma dzimbadelo dza so vha vha sa dzi ḓivhi.

Nṋe a zwi ngo nthusa nga tshithu nga nga uri he ndavha ndo ḓi ṅwalisa hone ho lenga u mpha tshelede ya uri ndi kono u vhulunga mufu.

Ndi vhona zwi songo tea nga nṱhani ha uri zwa zwino ri nda thekinoḽodzhi dzine dza kho hula tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe so zwezwi zwo u senda tshelede nga founu kana nga akhaunthu zwi vha zwi khwine.

Ndi zwa ndeme ngauri a tshi wana mushumo u ḓo teyo u vha na akhauthu ine vha ḓo mu pangele khayo tshelede a hu na muthu ane a ḓo mufha tshelede nga tshanḓa na uri yo tsireledzea tshelede i banngani naho i songo to tsireledzea tshoṱhe mara zwi khwiṋe u fhirisa u to fara tshelede yone iṋe.

UIF i katela tshelede ine muthu a ḓo kono u i dzhia arali a si tsha shuma. Ndi zwezwo zwine nda ḓivha nga ha UIF.

Tsireledzo a i ngo to khwaṱha tshoṱhe mara zwithu zwi ḓi tshintsha ḓuvha liṅwe na liṅwe nga nṱhani ha uri hu na vhathu vhane vha dzama u tswa tshelede hanefho kha inthanethe.

A dzudzanye mabammbiri awe o fhelelaho a founela vha mushumoni hehavha a tshi shuma hone vha mufhe mabammbiri oṱhe o teaho ane a ṱoḓa u kono u yo humbela UIF yawe.

Ndi uri oyo muthu o fhelelwa nga mushumo na uri o vha a tshi badela dzi mbadelo dza UIF nga tshifhinga tsha musi a tshi kha ḓi shuma ende o ridzhisṱariwa kha UIF.

Vha nga ya vha mu ripota haningei ha UIF uri vha kono u zwiḓivha uri hu na hu na mutholi ene ha khou ṱoḓa u badela UIF ya vhashumi.

Ee ngauri ya bannga i ya badeliwa ni tshi ḓo tsheka statement ni ḓo wana uri vho ni charger tshiṱanu tsho uri no renga data nga founu mara nga airtime a ni tshadzhiwi tshithu.

Ndi banngani dzine dza vha na na na tshiteṅwa tsha u tshentsha tshelede na dzi airport dziṅwe hu na hu na zwiteṅwa zwo u tshentsha hu ne ha tshentshwa hone.

Vhanga vha tikedza nga u vhafha ma oṱhe mabambiri o teaho ane avha a tshi kho ṱoḓiwa uri muthu a kona u ita khumbelo dza UIF.

Tshibugwana tshone tshi afarea mara zwi tshi ḓa kha dzi benefit a dzi fani na dzine na vha ni kho dzi wana kha havha vhene vha to vha na dzi phoḽisi.

Ndi u wanulusa uri tshi tshiimiswa tshiṅwe na tshiṅwe tshine u kho tshi shumisa tsho ridzhisṱariwa u itela uri na matshelo u sa ḓo fhurea wa vho lingea wa shumisana na vhathu vhene a vho ngo ridzhisṱara.

Ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a a ite nga nga ngoho uri a ye a sedze uri mutholi wawe omu ridzhisṱara naa na UIF u itela uri matshelo arali mushumo wa nga fhedza so fhela a kone u vha na tshelede ine a ya a i humbela.

Ndo no ḓi wana ndi kho ita cash send zwo leluwa nga mannḓa, zwo leluwa ende zwo ṱa zwi a ṱavhanya ngauri ndi sendela kha number phone dza honoyo muthu.

Ndi vhona uri a si vhathu vha vhanzhi vhathu vhanzhi nga nṱhani ho uri vhanwe vha to vhori a vha nga si kone u badela dzi mbadelo dzine dza teyo u badelwa nga ṅwedzi na ṅwedzi.

A i ngo lingana tshelede ya UIF ngori tshelede ya UIF a si nnzhi nnzhi ngori i na maximum yo ri ahuna muthu ane a tea u badela tshelede yo fhira one ninety-two ine heyo tshelede a si tshelede ine ni ngari ni ḓo sapota muṱa u swikisela ni tshi wana mushumo.

Dzi banngani vha nadzo dzi funeral cover na na kha dzi ofisi dzine vha to rengisa dzi funeral cover fhedzi.

I nga mu founela arali i kho vhona uri ha tsha ḓa mara kanzhisa zwivha zwi kho itwa ngori u vha o no wana thuso huṅwe fhethu kana a tshi to vho ri ha tsha i nyaga heyo tshelede mara vha nga ḓi mu founela.

I nga tandulea ngo u ya banngani wa swika wa vha vhudza nga ha poswo ye wa ye wa ita vha ḓo kona u ṱodzimela hanefho kha mitshini yavho vha vhona uri tshelede yo ya kha nnyi.

U ṋekedza masheleni nga murahu ha mbulungo u itela uri na vho salaho vha kone vha tshi ḓi vha kono u sala vha tshi isa phanḓa na vhutshilo

Ndi khaedu dzo uri vha tshi ita khumbelo vha nga ḓi vhudzwa uri a vha na dzi maraga dzo no swika u itela uri vha kono u fhiwa khadzimiso ya masheleni.

Zwifhinga zwa u lindela zwi ita uri na vharengi vha kono u fha dzimbuelo dza vhuḓi ngaha khamphani yeneyo ye vha vha vho dzhia khombo ya mbulungo ngayo u itela arali vha nga lenga u badela zwi amba uri ri ḓo ḓi amba uri a vha fhulufhedzei.

Ndi uri muvhuso u engedze tshelede ine vha kono u i vhea kha mbilaelo ya u ita UIF.

Ndi nga zwidodombedzwa zwoṱhe zwa zwithu zwoṱhe zwine vha tea u badela musi vha tshi renga nnḓu u fana na dzi transfer dza u transferela nnḓu na maḽoyara.

Uri arali nda nga xedza founu yanga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ndi vha ndi khakhathini ya uri muṅwe muthu anga kona u dzhena kha masheleni anga.

Ndi mushumo wori muthu na ene muṋe a kona u vha uri u a kona u seiva tshelede na uri a kone.

Ndi mbudziso dzine dza fana na uri ndi tshi ḓo ntsha tshelede ndi ḓo ḽiwa vhugai kana ndi tshi panga tshelede ndi ḓo ḽiwa vhugai nahone nga ṅwedzi ndi badela vhugai.

Ndi tea u wana account number ya tshetsho tshikolo nda i dzhenisa sa benefishiari nda nwala dzina ḽa ṅwananga u itela u na haningei tshikoloni vha kone u ḓivha nda kona u senda.

Five years hu vho yone ya miṅwaha miṱani huvha hu yone i ne ya vha i khwine ngauri na dzi interest dza hone dzi vha dzi tshi kho dobeya dobeya.

Ngauri na dzi bannga nadzo ndi bindu vha tea uri vha ite tshelede nga murahu ha u thusa vhathu.

Kanzhisa mitengo i i nga ḓi i vhambedza nga kha internet nda sedza uri huṅwe vhuongelo vhu ita vhugai u fhirisa kha vhunwe vhuongelo.

Nga u thoma vhasedza zwine vhaṅwe vhathu vha kho amba ngayo kha internet vhe ne ndi kale vha khou shumisa yeneyo khamphani uri vho takala nazwo.

Kanzhisa nda ndi tshi vhona vhathu vha hone vha tshi ḓa banngani ndi kha ḓi shuma banngani vha sa ḓivhi uri ho fhambana mini vhukati ha current account na available account.

Ri dzulela u vha nadzo mahayani kanzhisa vhathu vha a khou vhulungela tshelede u itela uri nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku muṅwe na muṅwe a kone u vha na tshelede ine a nga kona u renga zwiḽiwa.

Ndi tshelede ine ivha yo vhetshelwa thungo ine nga tshifhinga tsha musi no no fhedza dzi saving dzanu ni nga kha ḓi i shumisa iḽa tshelede i vha i tshi to nga ndindakhombo.

Ee, dzo tea muthu muṅwe na muṅwe ngauri muthu muṅwe na muṅwe u tea u vha a konaho u vhulunga masheleni u itela uri musi wa ṱhahelelo.

Phambano ndi ya uri dziṅwe dzi ṋea tshelede ine ni a kona u to ṱuwa na na renga mishonga khauntharani dziṅwe a dzi nei ni to kona u ṱuwa na ya sibadela na lafhiwe kana na ya dokotela.

U itela uri matshelo kana vha na vhana vha tshi kho ya zwikoloni kana ha nga itea zwinwe zwithu vha dzule vha na masheleni ane vha a vhetshela nga thungo.

Ni fanela u sedza uri tshelede ine na vha ni kho badela yone i khou yelana na dzi sevisi dzine navha no neiwa dzone na.

Mvelele yo dzudzanyeaho i nga kona u dzula tshifhinga tshilapfhu ya koni sekhuara mara mvelelo i songo i songo dzudzanyeaho i ya shanduka.

Ndi uri ni a kona uya zwibadela ḓuvha na ḓuvha na navho na dokotela hu si na ndavha uri no no ya lungana.

Musi ndi kho vhona uri zwi a fana hetsho tshifhinga tshi lapfhu lapfhu hedzo mvelele a thi nda wana uri zwo fanela uri ndi lindela uri ndi wane ngori bveledzwa ndi ṱhukhu.

Mbuyelo ndi dza uri a ni ngo tea u dzula no fanela no no fara tshelede tshifhinga tshoṱhe ngori tshiṅwe tshifhinga ni a lwala na wana uri a ni thu hola.

Ndi u to ḓivha nga ha akhaunthu ya u wa ita tsedzuluso dzoṱhe wa kona u ḓivha uri u tshi ita zwifhio u badela vhugai.

Ngauri dzilafho hu vha hu si khou itiwa zwithu zwi no fana so zwi nga si fane zwi ḓo tea u fhambana zwi tshi yelana na na vhu risk hazwo.

I thusa uri na musi ṅwaha wo fhela ni na zwikolodo vha a kona u dzhia heiḽa tshelede vha ya vha i phetsha hanefhaḽa kha, kha, kha, kha mishonga ya hune wa kho koloda yone.

Ndi u sedza uri a vha na zwithu zwinzhi zwine zwi nga ni konḓisa yelana ni tshi vho ḓo ṱoḓa yeyo tshelede ngauri vhathu vhanzhi vha na zwithu zwine vha vha vha.

A dzulele u tshintsha phasiwede yawe ngauri tshiṅwe tshifhinga a ḓowela u shumisa phasiwede nthihi zwi a leluwa uri vha mu heke kana muṅwe muthu a kone u vhona phasiwede yawe a dzhene kha founu yawe.

Arali na nga soko vuwa matsheloni kho vhaisala ni sathu hola no ḓowela u shumisa dzi madokotela a private zwi amba uri ni ḓovha ni sina tshelede ya u yo lafhiwa.

Vha tea u ni fha nomboro ya hone ine na nga i shumisa vha kona u i shumisa na kona u panga na student namba uri vha kone u ḓivha uri tshelede i vha i khou bva kha nnyi.